Ukukhokha inkokhiso yonyaka kumina kungayinto ewumthwalo ongadingekile ngoba le nto izokufaka enkingeni enkulu , uma sekumele mhlawumbe ukhokhe uqede isikweletu sakho. So, ngakho-ke ukubolekwa kwemali yebo kungayinto e-right ngaleso sikhathi kodwa uma ucabanga usucabangela ikusasa lakho, yinto engakwazi ukuthi ikuphazamise kakhulu ekuhleleni kwakho kwezimali nokwazi ukuthi imali iphathwa futhi isebenziswa kanjani.

I-gap cover ngingasho ukuthi ngingachaza ngokuthi uma kudingeka mhlawumbe mhlawumbe isurgery ethile noma ifinyelela la i-medical aid ehluleka khona. So, i-gap cover iyakwazi ukuthi ikhave la i-medical aid ehluleka khona. Iyona ndlela elula leyo ngicabanga ukuthi ngingacacisela umuntu ongazi ukuthi yenzani i-gap cover.

Ngingafonela ka-Department of Labour, noma ngingaya khona mathupha ngiyobuza ukuthi kungabe lokhu engikutholayo ilokhu okungifanele yini, yebo noma cha.

Isiqiniseko anginaso ngoba izinkampani azifani, ngakho-ke anginayo i-sure ukuthi ngabe ikhona yini enye i-fund oyitholayo ngale kwe-UIF okanye mhlawumbe khona indlela okhokheleka ngayo imali engaphezulu noma eseceleni kwe-UIF.

Ngicabanga ukuthi iPhila ehamba phambili ngoba yona ekwazi ukuthi isize ingxenye, kahle kahle umndeni wonke. Nanokuthi inama-premiums angconywana kakhulu kune-Amandla Ethu kanye nama benefits.

Lokhu kuyingozi futhi ngoba okokuqala kungenzeka kube ukuthi uyakusiza ucabangela umndeni wakho, kodwa futhi uma umuntu ekuvalela ekhoneni ngokuthatha umasingcwabisane kungakwenza ucabange ukuthi mhlambe impilo yakho isebungozini ngokuthi, ngenxa yokuthi uwumphathi wakho unawo ama-details akho. Ngabe mhlawumbe ukufakile yini phansi kumasingcwabisane. Ngakho-ke mhlawumbe uhlele ukuthi akubulale.

Uma ukhetha izisizi zokwelapha, mhlawumbe kumele ubheke ukuthi umuntu uneminyaka emingakanani, nanokuthi unawo yini umndeni angafisa ukuwufaka ngaphansi kwakhe okunganyusa imali azoyikhokha ngoba i-most yabantu babuka iphrimiyamu encane kanti ayikhavi ngokuphelele. Mhlawumbe ezinye izifo mhlawumbe noma ukulala esibhedlela ayikukhavi ngokwanele. So, uma umuntu ngingamubekela obala ukuthi uma enabantwana engafisa ukubafaka nanokuthi iphrimiyamu ike iye nangeminyaka yomuntu. Ngingathi umuntu akathathe le ezosiza yena kanye nomndeni wakhe ngoba ukuthi umntwana uma egula uyokhipha enye imali ukuthi aye esibhedlela kungaba yinkinga leyo.

Lezi zindaba zingangiphatha kabuhlungu kodwa ngenxa yokuthi kunabantu ekumele bahlale banakelelile uma ngingasekho ngingagcina ngisithathile isinqumo sokukhokha wona amaphrimiyamu abizayo ngoba ekugcineni uma kwenzeka mhlawumbe ngihamba emhlabeni basale bengahlupheki, bangangeni ezindlekweni befunana ney'mali zokuthi bakwazi ukuthi ngingcwatshwe mina. So, ngingagcine ngikhokhe yona leyo mali ebizayo ukuze yonke into izohamba ngendlela uma ngingasekho.

Uma nginalo ulwazi lokuthi le mali engikhokhiswayo ngiyikhokhiswelani, ngingagcine ngiqondile ukuthi kungani, kepha uma ngikhokhiswa imali ephakeme ngale kwesizathu, ngingafuna ukwazi ukuthi kungobani. Why kuzomele kungani kuzomele ngikhokhe imali engaphezulu. So, ngingafuna ukulandiswa ngokuba kungani ngikhokha imali engaphezulu.